Mo motseng wa gaetsho ga gona diphaphosi tsa batho ba bagolo tsa boitekanelo. Le ka tlhoka go nna le lefapha la rona, puso ya rona ke ya mabantiti gakitla ba direla batho ba bagolo ba ba itunelang ba le nnosi phaphusi ya batho ba bagolo, ebile ba tlhokomediwe gona phaposing eo, gakitla mmuso, puso ya rona e direla batho ba bagolo ba ba dulang ba le nnosi.

Ka tsela e siameng ee, ka gonne e ya re ruta gore fa re fitlha kwa tirong re nne re tseba hore tsela e so e tshwanang le e, ya tsamaiwa, tsela e tshwanang le e, ga e tsamaiwe mme, o ba le mekgwa ya go ithiba ebile, le ya go ikgala fa o bona o tswile tseleng wa kgona go ikgala empa ka nako tsa ka nakong e ga re kgone go ikgala, ra pallwa.

Mme fa re bua ka segompieno ga go thuse ka sepe, batsofe mo metseng ba itshokolla ga bana thuso. Mme, le bana ba bona ga ba itshwenye mme, go itshwenya bo moagisane, motho yo eseng leloko ke ena a itshwenyang ka motsofe wa gago o a dulang e le moagelwane wa gago.

Mo tikologong ya me ga gona ditirelo tse di diretsweng batho ba bagolo bagodi ga diteng, ga diyo.

Bafa bagodi tlhokomelo ya twenty four hours. Mme, ka letsatsi dilo tse di palelang bana ba segompieno go tlhokomela motho wa motsofe, o mogolo.

Mme, puso e tshwanetse go aga mafelo a go tlhokomela batsofe a le mantsi, Aforika Borwa ka bophara e ka thusa jalo. Mme, e ka dira le mesebetsi gore bašwa ba kgone go bereka e ka mesollosa go se bereke mo bašweng.

E a thusa e le tota ka gonne, batsofe ba kgona go reka ditlhare tse ba di tlhokang jaaka ditlhare tsa pelo , ditlhare tsa go thusa ba tlhaloganyo le malwetsi a mangwe a amanang le batsofe.

Motsofe a ka ya kwa diofising tsa SASSA mme, o tla fumana thuso ko teng.

Ka gonne e lekane meriana, kgotsa ditlhare tsa go thusa ka malwetsi, e lekane go patela motlhokomedi wa motsofe e lekana le go reka dijo tsa motsofe tse di tsamaisanang le batho ba ba godileng ga e fitlhe ko ba lelapeng ka gobane ke e nnye.

Mengwaga e kgethegileng go amogela madi a pension, ke sixty. Ka gobane fa o fitlha mengwageng eo, mebele ya rona ga e sa dumela go dira dilo tse dintsi mme, ga e sa dumela le go bereka ka thata.

Fa di nurse di ka tsamaya gangwe mo kgweding ya go fitlhelela batsofe ba ba palelwang go wa go fitlha ko dipetleleng.